Abazali bangakhuthaza abantwana babo ukuba xa besekhaya basebenzise ulwimi lwabo lwenkobe, xa bethetha kwakunye nezihlobo nezalamane bathethe ngesiXhosa. Abazali bangabafundela amabali esiXhosa, babaculele iingoma zesiXhosa, oku kukunyanzelekisa ukuba abantwana abalulahli ulwimi lwabo lwenkobe. Kubalulekile ukuba abantwana baxube la malwimi, athethe isiNgesi abasifundiswa esikolweni bafike ekhaya bathethe ulwimi lwabo lwenkobe ukuze bangalahlekani nalo.

Kwinkolo yobuKristu kukho uThixo omnye, amaKrestu alandela iBhayibhile kwakunye neemfundiso zayo. Kodwa kwinkolo yamaXhosa, amaXhosa akholelwa kuQamata, ahlonipha izinyanya. AmaXhosa alandela amaphupho kwakunye nesiNtu.

Ababhali bee-dictionary bangasebenzisa iilebhuli zengingqi ukubonisa ukuba amagama asuka kweyiphi iingingqi. Kwaye angabhala nemizekelo yokusebenzisa amagama ukubonisa ukuba eli gama lisetyenziswe ngeyiphi intsingiselo kwindawo nganye.

Intambo eyomeleleyo, isikere, iplayasi, inaliti yeentsimbi kwakunye neentsimbi.

Xa uhlala nomntu wenye intlanga uye ufunde isithethe sakubo, uye ufunde ulwimi lwabo kwakunye neendlela abenza ngayo izinto. Loo nto iye ikuncede ukuba niqondane ukuze ningajongelani phantsi kwaye ningagwebani.

Ewe, ndingenza umtshato omncinci. Umtshato obhiyozela uthando kwakunye nenkcubeko ndingachithanga zindleko zingako.

Kwimizi emininzi endiyibonileyo abendi abaphathwa ngendlela elungileyo, abendi benziswa imisebenzi emininzi kwaye akulindelekanga ukuba badinwe ngoba balotyolwe. Kungakuhle into yokuba abendi baphathwe njengabantwana baloo mzi, nanjengokuba isiXhosa sisitsho, ikhaya lentombi lisemzini. Ukuze abendi baxhase ngokuvuya nangokwentliziyo yabo xa kukho imisebenzi kufanele ukuba baphathwe ngendlela eyiyo njengabantwana baloo mzi bendele kuwo.

Umtshato endandiye kuwo kwamiswa yonke into ngenxa yokuba abatshakazi zange baze nezinto zesiXhosa ezazilungele umsitho lowo. Yonke into yama zade zafika zonke izinto ezazifanele ukuba umtshakazi uya nazo esiya emzini. Yayingasoyinto ende kodwa yayinto enkulu yokukhumbuza ukubaluleka kwamasiko.

kwakunye namakhasi onxibelelwano angadlala indima enkulu yokulondoloza ulwimi lwesiXhosa, angakhuthaza abantu ukuba bathethe isiXhosa ngokupheleleyo nangokulungileyo bengasidibanisi kwakunye nezinye iilwimi.

Efukwini yindawo apho umama onosana olutsha afukumela usana lwakhe iintsuku ezilishumi. Esi sithethe senzelwe ukuba umntana nomzali wakhe balulame emva kokuba bephuma esibhedlele. Emva kweentsuku ezilishumi umntana uye akhutshwe endlini, akhutshwe efukwini, enzelwe ibhayi aziswe kwizinyanya zakoyise.